Umlingisi oyikutani ubonakala ngokuqalana nomraro lokha ifilimu nalisathomako.

Ngombana kungulokho abakulungekelo bona kufanele bakudlale.

Umbonwami uvumelana nakho lokhu ngombana kubabulula khulu bona iinlelesi zibenamaqhinga lokha nazibona zidlala emafilimini.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana kubabulula bona ukhethe ofuna ukuyibukela begodu ukwazi nokufunda bona limayelana nani.

Kulokha nawungaya eenkundleni zokufundela njenge-library ukwazi

I-Karate Kid ngombana libe nendima ekungikhombiseni bona nawumumuntu namkha nawumntwana kubalulekile bona uzijamele lokha nawufunda nabantu abalingani nawe, abangazama bona bakuhlukumeze namkha bakwenze ungasathabela ukuya esikolweni, ubenokuthukwa begodu ungasakhululeka.

Mina ngiwathandela ukuthi angipha ilwazi elinengi begodu lokha nangiqalene nomraro, ungalifumana ifilimu elifana nomraro oqalane nawo, ngakho kungakupha amaphuzu bona ungacazulula njani lokhu oqalene nakho.

Ngombana imidlalo itjhaphulula abantu begodi itjhideza abantu emaduze, ungenza nobuhlobo obuhle lokha nawubukela imidlalo.

Awa, angeze kwenza bona abantu bangasayi eenkundleni ngoba akusibo boke abantu abakuthabelako ukubukela.

Mina ngithanda ukuwubukela etatawini.

Mina ngithanda ukulifumana emahlelweni wezemidlalo.

Kukobana imidlalo edlala idlala ematatawini, ingadlalwa kumabonwakude. Kuthi le edlalwa ebusuku, idlale

Awa, angeze yakuqedela idatha.

Kubangwa ukuthi abakwazi ukuzithabisa ngendelela ebafuna ngayo akufani

Zingenza ngokuthi abantu bayabheja, babhejela amaqembu athize ngeemali ukwenzela bona nabo bafuna ukuba nemali abayitholako. Ngakho lokho iinkhamphani zokubheja bona zibenemali.

Awa, angikwenzi lokho.

Kusiza labo abangakwazi ukufunda

Isibumbanisa ngokuthi ihlanganisa amazwe woke, ayikhethululi begodu ilizwe nelizwe linesiqhema sabo.

Balithola ebantwini ebaqeqetjhiweko bona bakwazi okwenzakalako.

Fanele abenekghono lokwazi ngemidlalo begodi lokha abantu nasebasemidlalweni, akwazi ukubakhuzela namkha ukubalaya bonyana fanele benzeni.

Iye, kungakghonakala.

INkosi sikelela i-Afrika evunywa lokha nakudlalwa umdlalo wangenarheni yekhethu nalokha nakugidingwa ilanga lamagugu.

Kusiza lokha abantu nabangakghoni ukufunda ngelimi lesiNgisi. Lokho kubenzela lula bona bazwisise nabafunda ngelimi labo.

Kungombana iinleliso zakade bezenziwa ngamaplanka, ngeenrhara. Iinliliswa zanje zenziwa ngokunengi okutjhidelene khulu netheknoloji.

Kulitjhugulule khulu.

Akukabekwa bonyana kufuze umntwana abe neminyaka emingaki ukuze bona abe nomaliledinini. Kodwana esikhathini sanje, abantwana baba nomaliledinini baneminyaka emihlanu.

Yindlela ebadlala ngayo ividiyo, begodu nangendlela ebonakala ngakhona.

Kumenza bona afake imidlalo yama-game, begodu umfundise nokubukela amavidiyo wabopopayi

Kumenza bona afake amavidiyo wabentwana, begodu umlibazise ngokuthi afake imidlalo, ama-game.

Le, yi-Wi-Fi efakwa eentolo namkha eenkolweni, begodu nezinye iindawo zakarhulumende bayayifaka. Yi-Wi-Fi engabhadalwa, kodwana ukghona bona wenze lokhu okufunako.

Bazithola ku-inthanethi, babuye bazithole la abantu bafaka khona iinomboro zabo, ngeembayaneni social media.

Kukuthi umrhatjho loyo awubi nabalandeli abanengi, ngombana azikho izinto abazifundako namkha ezibalulekileko abazizwako. Balalele umvumo kwaphela.

Lokhu kwenziwa kukuthi usuke ungakafaki umoya kumaliledininakho.

Ngingabayelelisa bona bafunde, bakufundele lokhu. Ngombana kuyinto ehle begodu izoba

Kungenzeka bona ingoma isuke ikukhumbuze umuntu otjhidelene naye, namkha ikukhumbuze izinto ekhe ezenzeka, ezadlulako.

Awa, akusilo iqiniso.

I-album yifayela ephatha iingoma zomlingisi ezahlukahlukeneko, ezineenhloko ezingafani.

Kuyitjhugulule ngokuthi abantu abanengi sebahlala bangendlini, begodu abanye bafundela emakhaya, ngokuberegisa i-Wi-Fi. Akusafanele bona baye esikolweni, abanye baberegela ekhaya. Ngalokho, kutjhuguluke khulu, kwaveza namathuba amanye ebesingawaboni.

Iye, bayakghona. I-Wi-Fi isebenziswa babantu abanengi, bangafika kutjhumi, ngombana ikghona ukufaka woke umuntu.

Kungebanga lokuthi abantu abathanda iinthombe bafuna ukuba neenthombe ezihle.

Uyifaka ngeembayaneni password ukuze bangakghoni ukuba nelungelo-ke.

I-inthanethi yitheknoloji eberegiswa amagagasi, ukuze i-inthanethi iberege ngokurhaba.

Ipilo ngeze yaba lula ngaphandle kwazo, kodwana ingaba mnandi.

Iye, kuthuwelela khulu ukurhatjha iindaba ezimamala eenkundleni zokuthintana, ngombana koke okwenzakalako ephasini, omunye nomunye nakahlangabezana nento, into eyicabangako yokuthoma, kukuthi akhiphe umaliledininakhe atjhude.

Iye, kusese mthombo othembekileko weendaba.

Ufunjathwako wami wokuthoma ngawunikela umnganami anganaye, ngombana mina besele bangithengele omunye. Ngakho-ke umnganami wamlahla.

Kufanele ngaphakathi abe nezinto ezingakurhelebha khulu epilweni, njengokuthi kufanele abe ne-app ezokusiza bona lokha nawuya endaweni ungaduki, begodu ube nesimo sezulu.

Ikhona.

Uyayifumana ngaphakathi kwe-Wi-Fi.